Ditokisetso tsa dijo di qala ka ho netefatsa tulo o leng ho yona hore e hlwekile ho netefatsa ho ho lokisa dijo tsa hao. Sa bobedi, ke ho netefatsa hore matsoho a hao a dula a hlwekile le tsona dijalo tseo kapa dijo tsa hao se tla di etsang o sontso di hlwekile hore o tla kgona ho di pheha. Le ho tla ka morero hore ke tse feng dijo tsetlo qalang ka tsona ho di pheha le hona hore ke tse feng tse qetellang ka tsona.

Ditokisetso tsa dijo di na le mokgwa le tsela eo e leng hore di etsuwa ka teng ho qala pele tokisetso tsa dijo di qala ka hona hore dihlatswa tse hlokang ho hlatsuwa ho netefatsa ho tlosa tsona dikokwanahloko pele di ka kenywa moo ditlo pheuwang teng le ho netefatsa hore dikokwanahloko tsohle ha di fumanwe hona dijong e se ke be di kodisa bao ba tlo di jean le ho netefatsa ho pheha dijo tse makgethe ka nako tsohle.

Seshweshwe ke ya se rate hobane ke se seng sa seaparo se tsamayang le setso sa heso ebile se fana ka hona mola o bontshang hore setso sa heso se fumane jwang, e bile se tswa kae, ke sona se bontshang hore selelekela sa setso sa heso se tswa kae e le yona tsela e re e bontshang re le bona Basotho.

Mmino wa sejwalejwale o fetohile haholo ha o sa tshwana le wa pele e fela re le batho re tla tlameile re tswele pele ka bophelo. Re batle ditsela tse leng hore re ka bontsha phapang ho tloha nakong tsa kgale ho fihlela ka tsona nakong tsena tsa jwale. Le teng mmino ona wa sejwalejwale le ona o ntso bontsha tswelopele ya mmino le tsela tse ntjha tsa ho etsa mmino tse fapaneng ka bophara.

Ke rata motoho hobane ke sejo sa hoseng ebile e le engwe tsela, hape le yona tsela engwe ya dijo tse matlafatsang tse fanang bona bophelo. Mme wa ka le ena o etsa motoho ka yona tsela eo ebile ke yona tsela e re e sebedisang ho tloha kgale ho netefatsa hore e mpe tsela, e leng hore e matlafatsa ka nako tsohle. E ka sitana hona le ho ja kapa le hona hona honwa motoho oo ho ya ka motho yena motho o ka batlang ho ja ka tsela e jwang.

E, hlile ke na le tshepo ya hore ke batho ba Modimo ka nnete, ebile ba etsa mosebetsi o makgethe ka ho thusa batho ho ba rapedisa e le hona ho ba atametsa ho Ramasedi ka nako tsohle, le hore motho a fole moyeng motho a kgone ho fola ho ditsietso tsa tobanang le tsona ka mehla le matsatsi. Bona batho ha ba ntse ba tsamaya ka sehlopha, ba ya thusa haholo le hona dipetlele, ditoronkong ho thusa bao ba leba ka hara mahloko.

Le ka nako ya moetlo ho na le nako e leng hore ho dule fatshe. Ba lelapa mo loreng ba le bona badimo ba bona e le tsela, eleng hore ba tsebisa hore meetlo etla tswela pele mole re tla fumana bona bontate ba kgetha phoofolo eo ba tla e tlabang le nama eo ele hore eya arolwa haholo mo loreng e ngwe e tla jewang ke bontate e ngwe e tla jewang ke bomme, mme bona bo mme bona ba pheha dipitsa tse kgolo e le hona tsela ya bona ba itokisetse moetlo o tla etsahalang.

Motho e moholo ho bafeta ka dilemo lapeng. Ke yena a tlamehile a ikenye dieteng tsa malome e be ke yena a nkang diqeto, e be ke yena le horeng wa lelekela, wa ba bontsha batho hore dintho tsa lelapa leno di etsuwa jwang le hore o tlamehile ho etsuwe eng hore di kgone ho atleha. Jwale ka bokgutshwanyane, motho e leng hore o moholo ke yena a setseng ka ntle le ho malome kapa ha o le hore malome ha ayo ke ena e leng hore a di tswelesa pele tsona tseo tsa lelapa.

Dinakong tsa sejwalejwale batho ba rekang dijo tsona tseo tsa di-takeaway tulong tseo tse leng hore moo dijo tsa setso ha di fumanehe teng. Ene lebaka la ke nahanang hore sesosa sa taba e ke hore ditulong tse ngata ho fumana ho sena batho kapa ho sena motho ya tlileng ka morero wa hore a rekise tsona dijo tseo tsa setso. ke ka hoo bona batho ba sejwalejwale ba ithekela dijo tseo tse ding tsa theko ya moloa ha ba fihla moo ha ba di fumane tsona tseo tsa setso le yona e baka mathata ebile ke sona sesa se etsang hore di se ka fumaneha bonolo.

Ho na le tsela tse fapaneng ka mokgo setso le setso di etsang dintho ka teng, le teng ho ya ka motho hore wa kgolwa seo a se etsang kapa ha a kgollwe ho sona. Ke ka ho ba bang ba kgollwa ho setso sa hore bana ba banana ho na le dijo tseo tse tlabeng ba sa ba sa dijo. Ba rutwe ka yona tsela eo ba se tlamehile ba dija le teng hoea ka hore bona ba lelapa leo ba ho sona setsha seo ba tswela pele pele ka yona thuto ya bona kapa ha ba tswele pele ka yona. Ke ka o fumanang metseng e meng batho ba kgone ho iphelela ka mokgo ba tsebang dintho ka teng.

Ntho ya bohlokwa e hlokahalang ke ho botsa batho ka mokgo ba ka ratang dijo tsa bona di phehilweng ka teng, le hore ba rata dijo tse feng tsa setso. La bobedi, ke ho bapisa kapa hona ho bapatsa dijo tseo tse leng hore ba di rata, le ho netefatsa hore di ha reke dithekong e tlase, e leng hore e tla finyella setjhaba ka bophara.

Naheng ena ya rona, ho tletse bonokwane haholo mo loreng tjhelete e tla pele. Ke ka hoo o kgona ho bona matswantle a kgona ho fumana ditsha moo ba dulang teng ka tsela e se le molaong hobane ho lefuwa ditjhelete hore ba kgone ho di fumana ke ka ho fumana batho ba bang ba se ba rekisa tsona ditsha tsa bona e le yona tsela ya kgona hore o kgone ho iphedisa, ka baka le maemo a moruo o lo re tobane le ona hara Afrika Borwa.

Dihlopha tsena tsa thapelo di thusa haholo metseng ya rona, di thusa batho bana le mathata a semoya ebile ha e ba ke di mathata naheng ya rona. Batho bana le mathata a sedumedi le a semoya di thusa haholo ha o fihla di kamanong tseo di netefatsa hore maphelo a batho a kgone ho phekoleha, ba kgone ho bona bophelo ba nako tsohle.